Mokgwa wa ho etsa tjhelete ka leruo la dikgoho, ke ha o ka sebedisa mefuta ena e mmedi ya dikgoho, dikgoho tse behelang mahe le dikgoho tsa nama. Dikgoho tse behelang mahe tsona o ka etsa tjhelete ka hore o di etse hore di behele mahe, ha o qetile moo o nke mahe ao o lo wa rekisa mabenkeleng kapo sebakeng seo o dulang ho sona. Ha re tla dikgohong tsa nama tsona, o ka rekisa dikgoho tseo ho mabenkele a tshwanang le bo KFC, Chicken Licken ao a etsang nama, hore ba tle ba kgone ho i lefa. Ka tsela eo, mefuta ena e mebedi ya dikgoho e etsa hore o be na le tjhelete, ha o ntso o di rekisetsa batho.

Tjhehe, bana ha ba lokela ho ya polasing ba ilo sebetsa, hobane o ka fumana hore bana bao ebile ba ka tlasa ho dilemo tse eighteen, jwale molao wa mona South Africa ha o dumelle hore bana ba banyena ba lo sebetsa polasing. Empa ha e ne le nako e le ya sekgalekgale, kaofela re a tseba hore bana ba ne ba ya mesebetsing le bomme ba bona, hona jwale bana tlamehile bona ba ye ba lo kena sekolo ha batswadi ba bona ntse ba sebetsa polasing, hobane melao ya nou e tjhentjhitse bana o tlamehile ba ye sekolong, batswadi ba lo sebetsa. Mesebetsi ya polasing ke mesebetsi e thata haholo, empa haebe o ya le ngwana moo hore a lo ithuta hore ho lemuwa jwang? Ee atjhe.

Ho ya ka nna ne nka kgothatsa batho hore ba leme hore ba kgone ho iketsetsa mesebetsi. Ho lema ha o tseba ho lema o le motho ha o sokole letho hobane, ntho tseo tse o di lemang tseo wa kgutla hape o kgone ho di ja, o sa hlokahale hore o ye mabenkeleng o lo reka. Ebile ha ona le polasi e kgolo o kgona ho hira batho ba sebaka seo moo o dulang teng, ba kgone ho o thusa le bona ba kgone ho thola tjhelete kgwedi hae fela ba kgone ho fepa ba malapa a bona. Se seng hape ha o tseba ho lema, o kgona ho iketsetsa mesebetsi moo community kgonang ho bopana ebe ntho e le ngwe hobane ba tla be ba sebetsa moo o tla be o lema teng, ka tsela eo ho ba na le di-job opportunities.

Batho ba ditoropong ba sebedisa metsi fela ho jala. Ha ke nahane hore tsela ena e ba etsang ka yona ke e nepahetseng le hore e tla tuma, hobane ha re sheba batho ba dulang mahaeng dijalo tsa bona dintle ebile di hola haholo hobane ha ba sebedise metsi fela ba sebedisa bo manyowa, ba di hlokomela, ba tseba le dinako tseo tlamehileng ba nwesetse ka tsona. Ha e le mona toropong ntho e ngwe le e ngwe e etsetswa ka hara mobu o seng rich, jwale tsela ena ya bona ya ho lema hae ke kevbe ya tuma, hobane batho ba bangata ba rata tsela ya sekgalekgale ya ho lema dijalo le hore dijalo di kgone ho hola hantle, jwale ena ya toropong yona ha ena tuma lekgale.

Cotoon yona e se le bobebe e le tenya empa e ntse e tshwana le ya kgale. Diaparo tse entsweng ka cotoon tsona di nka nako e telele, ha di tabohe, di na le quality e hantle, ebile ha o di aena ha di tjhe ka pelenyana. Empa diaparo tse sa etswang ka cotoon tsona di taboha ka pelenyana, ha di na quality ebile ha o di aena dia tjha. Cotoon e ne sebediswa sekgalekgale ho etsa diaparo tse matla empa le hona jwale ntse e sebediswa mara e se le advanced. Diaparo tsona tse sa etswang ka cotoon, ke tsena tse re di fumanang ka theko e tlase empa diaparo tse entsweng ka cotoon di fumanwa ka theko e hodimo.

Lewatleng ho na le mefuta ya majwe, majweng ao moo re ka fumanang mefuta ya dijo. Dijo tsa pele tseo re ka di fumanang ka tlasa majwe ao ke di-prawns, di-prawns tseo tse rekiswang dishopong tsena tse rekisang dijo tsa ka metsing. Dijo tse ding tse re ka di fumanang ka tlasa majwe ao, ke di-crabs, le tsona di sebediswa ho etsa di-sea food boil. Dijo tse ding tseo re ka di fumanang tlasa majwe a mawatle ke ditlhapi, ditlhapi tsena tse re di bonang ka mefutafuta moo rekiswang ditapole le dijo tsa metsing. Dijo tseo re ka di fumanang majweng ao ha di kopane kaofela di bitswa sea food boil.

Dihwai di dula di fetola ditjheho tsa dihlahiswa tsa bona, hobane ha moruo wa naha o nyoloha le di-price tsa ditjheho tsa dijo dia nyoloha. Ha moruo wa naha o ya fatshe le bona o tlamehile ba ise di-price tsa dijo hore di ye fatshe, hape ha ya loka hore ke eng eo ba nang leng yona eo batho ba e batlang ka bongata. Haebe batho ba sa e batle ka bongata, o tlamehile ba e rekise ka theko e tlase empa haebe batho ba e batla ka bongata, ke moo mo re fumanang hore o tlamehile ba nyolose di-price tsa bona hore ba kgone ho etsa tjhelete e ngata, le bona ba kgone ho kgathalatseha hore ba leme hape.

Ha ne ke le sehwai nka latela melao ya mmuso, ke be ke patala basebetsi ba ka hundred and fifty ka hora, hore bonyane tjhelete eo ba tlo e nkang ho ya hae kgwedi ha e fela e be le ka hodima four thousand, four hundred kapa yona five thousand, hore ba kgone ho etsa ntho tsa bona le bona, ba kgone ho fepa malapa a bona. Ho ba ha o ba patala hanyenyane, ha ba na kgona ho etsa ntho tseo le teng ha ba na kgothalla ho tla mesebetsing ya bona, ba etse mesebetsi ya bona ka nepo. Jwale nka ikamahanya le melao ya mmuso hore ke shebe hore na basebetsi ba tshwaruwa jwang, le hore ba patalwa bokae ka hora le ha kgwedi e fela.

Ba na le serapa kapa dirapa nka etsa mesebetsi ka hore ke qale ke sebedise serapa se itseng ho lema dijalo, ke kgutle ke sebedise serapa se itseng ho ruha diphoofolo tse nkang dikgoho ho be na le batho ba sebetsang ka di kgohong. Ke be ke ruwe dikgomo ho be na le batho ba sebetsang ka dikgomo le ho hama lebese. Ke be ke boela hape ke etsa serapa moo tlabeng ke etsa bojwang ba dipere teng. Ka tsela eo, nka etsa mosebetsi o mongata le hore ke be na le basebeletsi ba bangata.